Metshameko ya se ileketeroniki e ka thusa go itlosa bodutu ka gore tsenya nnete le kgatlhego, o tlhomama mo lefatsheng la metshameko. E fa boitshidilo, e gofa le tlamelo le botsogo jwa maikutlo. E kgona go thusa go iketla mo godimo mathata, e ka nna le nna metsotso e khutsanyane le kgothaletso.

Ee ke nagana gore go nna teng ga metshameko mo megaleng, go fokoditse go tshameka ka namana ya metshameko gobane batho ba tshameka megaleng ka lebaka la go tlhoka nako, ba ya meberekong. So ka lebaka la go tshameka namana ya metshameko, o palelwa ke go tsoga o ye meberekong, o tsoga o lapile, o palelwa le ke go tekateka tsa tsa boithuti ba gago.

Tshameka FiFa ye ele go Sport simulation. Kgaisano ya dipapadi, go lekana bokgoni ba mano le go bapala ka bokgoni. Fortnite e thusa ka go atlega, ka ge e fetola maemo ka potlako, e bapala metsotso e e rileng fela, e fokotsa kgatelelo, go ithuta le go fenya.

Ya gompieno batho ba di dirisa di eleketeroniki go ka tshameka metshameko e e farologaneng. Didiriswa tseno tsa se eleketeroniki ke di founu le di data tseo tsa di Five Gig. Seo se ama seo se tshamekiwang gompieno ke gore o kgona go tshameka metshameko ya le eleketeroniki o dutse haye, o no o dula haye wa kgotlha kgotlha founu.

Seo ke se ratang thata ka metshameko ya se ileketeroniki, ke gore o kgona go tshameka o le gae o bolokegile, seo se irang gore ke se rata ya go fetisisa ke gore o tshameka ka sellathekeng sa gago. Le ge o lapile o kgona go dula wa tshamekang metshamekong ya di se eleketeroniki mo mogaleng wa matlhajana.

Motshameko wa mo inthaneteng go tlhokega gore motho a be le founu, a reke data e ntsi ya go kgona go tsena inthanete, metshameko e ke itseng e tumile thata ke FIFA ye ele go Sports Simulation-e goba kahisano ya dipapadi. E nngwe e ke e tsebang thata ke Fortnite gobane e thusa ka go atlega ka ge fetola maemo ka potlako e bapala metsotso e e rileng fela motho o kgona gore ha fetsa go bapala a ikhutse.

Tiro ya mo inthaneteng e ka go ama ka go go feleletsa data, le go senyetsa mogala ka o tlo nna o dueletse ona, o raloka metshameko le o fa kgatelelo ya monagano. Motshameko o o a mmamoratwa wa ka ke FIFA e le gore Sports Similation, kgaisano ya dipapadi, e bolela ka go lekana bokgoni ba mono le go bapala ka bokgoni.

Metshameko ya mo inthaneteng gore e tlhoke data ke gore e kgone go go thusa ka go se go se senyetsa nako, le gore o kgone go tsena nako e nngwe le e nngwe o sa sekinyiwe ke selo, le gona le gore ba kgone go lefela bang ba thomileng ka go dira tsone metshameko eo. Fa o batla go tshameka metshameko ya mo inthaneteng o tlhoka founu le data.

Bantsi ba tshameka metshameko ya mo inthaneteng bosigo, gore ba seke ba sokodisa ke network-e. Fa mongwe a sa batle go reka data ya tlhwatlhwa ya kwa godimo a ka leka ka go reka Wifi.

Metshameko ya mo inthaneteng e tokafatsa matshelo a rona ka gore o kgona go tshameka metshameko ya gago o le gae mo o bolokegileng. O kgona go tshameka metshameko ya go le re o le moshomong, o sa ijela nako, e nonofatsa matshelo a rena ka or e tsaya nakwana e nnyane, metshameko ya mo inthaneteng e ne e se teng bogologolo gobane thekenoloji e be e se gona ka dinako tseo. Go be o sena metlakase ya di lethekeng. Gale bogologolo go be go sena le ka data eo e ka dirisiwang gore batho ba kgone go ba le metshameko ya mo inthaneteng.